Hi ku ya hi mina loko swi ta ka timhaka ta rihanyo leri khumbaka vanhu va xinuna, swi kahle ngopfu loko ku va ku ri va va xinuna lava va fambaka va tivisa vanhu kumbe ku lemukisa vanhu hi swona. Hikuva vavanuna eminkarhini ya ku tala a swi va olovela kumbe a swi hi oloveli ku va hi pfuleka hi pfulekela vanhu vaxisati hi timhaka ta rihanyo. Ngopfungopfu loko rihanyo ra kona ku ri swilo leswi swi fambelanaka na swilo leswi nga swa xihundla hi kota ku hi nga pfulekelana hina tanihi vavanuna. Ni vona ku ri mhaka ya kahle swinene ngopfu.

Kahlekahle hinkwaswo swiyimo leswiwa swa chukele a swi lo hambana ngopfu, ko va mhaka ya ku ri loko swa ha sungula ka xiyenge xa ku sungula, munhu u va a nga koti ku vona ku hambana ngopfu ka ku va loko a nga ri na rona loko a ri na rona. U va a ri na byona vuvabyi lebyi mara byi va byi nga ngopfu. Se lexi xi endlekaka i ku loko swi fika ka xiyenge xa vumbirhi, hi laha se u sungulaka ku vonakala kona, u sungula ku va na ku cinca ka miri wa yena, sungulaka ku va ku ku va na ku cinca loko a ya exiyindlwanini. Ku ku va na ku cinca ko ko karhi, ku va ku nga ri ku kulu kambe ku va ku ri kona ku cinca.

Hi ku ya hi mina ku yimbisiwa kumbe ku yimba swi na nkoka swinene eka rihanyo ra vavanuna hikuva loko munhu a nga yimbanga u va a ri ekhombyeni ra ku va ha nga ngheneriwa hi mavabyi kumbe a tikuma a hlangana na na na na ku vaviseka ko karhi. Hikuva swa tika ku va munhu a basa loko a nga yimbanga, a nga basi swi hetiseka se swi endla leswaku a kota ku khomiwa hi mavabyi hi xihatla.

Tliliniki ya hala ka hina, i titliliniki yintsongo, vatirhi va kona a va talanga na kona minkarhini ya ku tala va teka nkarhi wa vona ku tirha. Ku van'wana a va tirhi kahle na koho ndhawu ya koho a hi ndhawu leyi nga kahle eka rihanyo ra vanhu eminkarhini ya ku tala hikuva, ku tirheriwa ehandle.

Swakudya swo fana na mihandzu, swo fana na malamula, swakudya leswi swi endlaka leswaku va kota ku matihlo ya vona ya va kahle. Swi endlaka ku na ku va va kota ku va nga va va nga xurhi ngopfu va nga tleli loko va ta va va swi dyile, swakudya swa ku vevuka kahlekahle. Se swakudya swa swa ku fana na mihandzu, swakudya swa ku fana leswa meleka ya swakudya swa minxaka yeleyo. Swa swa swa ti-yoghurt sweswiya.

Mirhi ya insulin-i yi pfuna ku va yi lawula e chukela emirini wa munhu, leswi swi endlaka ku munhu a kota ku lawula ku chukela ri va ri ri ka xiyimo lexi nga fanela lexi dokodela a a lavaka xona. Naswona swi lava ku landzelerisa ngopfu swileriso swa matirhiselo ya yona ku va yi kota ku yi tirha hi ndlela leyi nga fanela.

Hi ku ya hi mina ni vona swi nga fanelanga ku va vadyuhari va tirhisa mali ya vona leyi a va fanele vona vinyi va ti hlayisa hi yona kumbe ku va va tiphina hi yona, va hlayisa vana na vatukulu va vona. Vatukulu na vana hi vona va fanekele va hlayisa vadyuhari hikuva vadyuhari, va va kurisile va kurisa ku va kota ku tiyimela. Leswi swi endla ku loko se va va va kurisile vadyuhari va fanele va kota ku tiphina hi mali ya vona hi ku se va kurisile vana. Vana lava va ku ri va fanekele va va va tirha, va kota ku tiyimela, va ti endlela xin'wana na xin'wanyana, va hlayisa na vana va vona, ivi va hlayisa na vatswari va vona kumbe vadyuhari.

Ku ni ku ri mimirhi leyi fanaka ni muringa leyi tirhisiwaka ku tshungulatshungula mavabyi lama ya va ka ya ri kona laha mirini, hi ku ya hi mina ni vona yi tirha. A leswiwani ni swi vulavulaka kusuka ka ku ntokota mhaka leyiwani va ni yi tirhisile ivi yi ni tirhela. Naswona mimirhi hinkwayo hi ku ya hi vutivi lebyi ni nga na byona, yi sukela ka ka ka ka misinya yo karhi kumbe ka swimilana swo karhi, ivi va yi endlaendla hi michini i kota ku va mimirhi leyi yi tirhisiwaka eswibedhlele.

Ntsengo wa nhlayiso wa rihanyo wa swibedhlele swa phurayivhete, wu lawuriwa ngopfu hi mhaka ya ti-medical aid, vanhu lava va tirhaka layana, vanhu lava va ka vanhu lava va va va va madokodela ma mo hlawuleka lama ya tirhaka lahaya. Va va va ri mintsengo leyi vo va va ka va veke yona hikuva va nga tirheli mfumo. Naswona na ndhawu leyi va ka yona swa ku swa ku tala leswi va swi tirhisaka swi va swi swi lava mali.

Hi ku ya hi ndhavuko wa hina a swi a swi tolovelekanga kumbe a swi pfumeleleki ku va munhu a kota a ku vulavula ngopfungopfu munhu wa xiviri ku va a vulavula leswi va ti twisaka xiswona. Kumbe loko a vavisekile ku va a kota ku humesela handle ku vaviseka ka yena, u byeriwa ku n'wanuna a nga rili, wanuna wa tiyisela. Leswi swi vula ku a hi swi a swi a swi a swi khutazeki hi ku va munhu a vulavurisana na na vanhu lava va nga leteriwa.

Hi ku ya hi mina ni vona ti-campaign leti ti nga ri ku tirheni ka ntirho wo enela, kumbe wa ku fanela. Ni vona onge lava va xavisaka byalwa va tirhaka ku tlula lava va nga le ku ringeteni ka ku lemukisa vanhu hi khombo leri byalwa ni swidzidziharisi swi nga na rona. Leswi hi swi vulaka ku vanhu va vona ngopfu ti-campaign kumbe ku ku navetisa hi byalwa ku tlula ku lemukisiwa hi nghozi leyi byalwa byi nga na yona kumbe swidzidziharisi swi nga na yona. So ku tale ngopfu mhaka ya ku vonakarisiwa vu kahle ku tlula vubihi bya swona swidzidziharisi leswi.

Swi kota swa swa va pfuna ka minkarhi ya ku tala hikuva vanhu va va va nga koti ku vona swikandza swa vona, va kota ku endla vugevenga va nga voniwi, hikokwalaho ka ku va va ti pfarile swikandza leswiwa, va ti pfarile tinhompfu na milomu. A va koti ku vonaka ku va ku vonakala matihlo ntsena, leswi endlaka ku va nga tiveki. Se swi va hlohletela ku va va ya mahlweni va endla vugevenga hikuva va swi tiva ku va nge ka tiveki ku hi vona va mani.

Vanhu a va chava ku va va tlhaveriwa hikuva a ku hleketiwa leswaku ku tlhaviwa loko wa ha ku tatisela vanhu mavabyi, hi kona ku nga ta dlaya vanhu. naswona hambi ku ri sweswi ka ha vulavuriwa swona loko va ku tala lava nga tlhava va va le ku feni, leswi a swi endla vanhu hi ku ka vanhu va nga hlamuseriwaka kumbe ku dyondzisiwa hi swona swi endle ku vanhu va ku tala va va na ku chava swinene. Swa endleka tinayiti letiwani ku ri tona ti tisaka man'wani mavabyi kumbe ku ri tona ti nga ta herisa vanhu. A hleketiwa ku vanhu kumbe vanhu va le ku ringeteni ka ku hunguta vanhu va laha misaveni.

N'wananga u fanele u lemuka mhaka ya vuvabyi lebyi bya HIV, vuvabyi lebyiwa byi na nghozi swinene. Se swi lava loko mi tshika mi tihlanganisa eka swa masangu mi tirhisa e swisirhelelo leswi ku nga majaziyamukonwana. Na swona u fanele u tiva leswaku munhu loyi u hlanganaka na yena u yime njhani, xiyimo xa yena ku xi njhani, ku u na byona kumbe a nga na byona. Xa vumbirhi loko mi tshuka mi tirhisa swilo swo fana na tinayiti, mi fanele mi mi nga tirhisi nayiti leyi nga tirhisiwa, mi fanele mi nga tirhisi mikwana leyi nga tsemelela munhu a nga ti tsema hi wona. Mi fanekele mi hlantswa swilo swa n'wina swi tshama swi basile.

Ndzi twa yi nga ri mhaka ya kahle hikuva, hi nge dyondzisi vana lava va fanele va dyondza hi timhaka ta ku lunghisa vumundzuku bya vona na ku va va va na na na na na mintirho ya kahle kumbe va kota ku pfuna tiko ku va ri tlakuka, hi xiyimo xa ikhonomi na vutivi, se hi ta va dyondzisa swa mindyangu. Hi va hi va nyiketa miehleketo ya ku ri va va va fanerile ku va va va na vana kumbe va va fanerile kumbe va fikelerile ku va va nga va na mindyangu. Leswi ku nga swilo leswi swi nga le ku hi karhateni laha tikweni, laha vana va ku tala va va ka na vana va ha ri vantsongo, va ha ri swikolweni, swi hetelela swi onha vumundzuku bya vona.

Minkarhi wo tala swidzidziharisi munhu u sungula o ringeta, kambe hikuva swidzidziharisi i swilo leswi swi hetelelaka swi ku boha u nga ha koti ku huma ka swona. Vanhu vo tala va tikuma va nghenile, minkarhi yin'wani vanhu va nghenisa hi vanghana, hi ku lava ku tsakisa vanghana a tikuma a ringetile. Ku ringeta ka yena swi lava a tlhela a endla a a a dzaha nakambe leswi hetelelaka swi n'wi boha ku a nga ha koti ku huma ka swona.

Maphorisa maphorisa na va rihanyo kumbe vahlayisi va rihanyo hi vu vona va nge swi koti va ri voxe, va na ku pfuniwa hi vaakatiko. Minkarhi wo tala vaakatiko hi vona lava va hlayisaka vanhu lava va nga le ku endleni ka vugevenga lebyiwani. So hi ku tirhisana, hi ku khomisana na vaakatiko, vahlayisi va rihanyo na maphorisa va nga kota ku hlula kumbe ku lwisana na mhaka leyi.

Kokwana ku va mi hlamba swi ta mi pfuna kunene swi kahle ka rihanyo ra n'wina hikuva ku tshama na thyaka kumbe ku tshama munhu a nga hlambanga swi endla leswaku ku va munhu a vabya swi ngeteleleka ngopfu naswona loko munhu a tshama a basile swa n'wu pfuna ku va a kota ku tiyela na ku va a lwisana na mavabyi.

Vanhu va fanele ku va loko va chayela mpfhuka wa ku leha va va na nkarhi lowu va wu tekaka wa ku wisa laha ndleleni va chayela tiawara to karhi ivi va wisa va kota ku ya mahlweni na riendzo ra vona naswona swi kahle ku loko ku ve mi nga lavi ku wisa mi cincana u famba na wun'wani muchayeri na yena a kota ku chayela a ku pfuna xavumbirhi vanhu va fanele va nga tsutsumi ngopfu laha mapatwini xavunharhu vanhu va fanele va tiyisisa leswaku a va chayeli va pyopyiwile.

Nhlayiso wa le kaya hi laha vaongori va fambaka va nghena mimitini yo hambanahambana laha ku nga na vavabyi lava tsandzekaka ku fikelela titliliniki kumbe swibedhlele va kota ku ya va nyiketa maphilisi va kota ku va kamba na ku va pfuna naswona nhlayiso wa vadyuhari wa vutshamo hi laha munhu loyi a tshamaka kumbe muongori a tshamaka na vadyuhari a va hlayisa a kota ku tiyisisa leswaku va hlayisekile nakona va hanye kahle a va nyiketa maphilisi ya vona a va hlambisa a va pfuna hi hinkwaswo leswi va ku pfuniwa hi swo.

Munhu u fanele a tiyisisa leswaku loko a yendla swa masangu wa tihlayisa wa tisirhelela u mbala na naswona va endla swa masangu hi ndlela yo hlayiseka swa vumbirhi munhu loko a lava ku khoma ngati u fanele a mbala swimandlamandla leswi swi nga pfumeleriwa kumbe swi nga lawuriwa swi nga vekiwa hi madokodela leswaku hi swona swa kahle ku swi ambala naswona munhu a nga fanekelanga ku tirhisa tinayiti leti ti nga tirhisiwa hi van'wanyana vanhu fanele ku tirhisiwa yitshwa ka munhu wun'wana .

Vavabyi va tele eswibedhlele naswona ku vona ka mina lexi endlaka ku va tala i matirhelo ya vapfuni va vona kumbe ya vaongori na vadokodela va le swibedhlele minkarhini ya ku tala va leswaku va va tlerisa va tlerisa munhu na hambi a nga vabyi ngopfu mikarhi yin'wanyana vanhu a va kumi vukorhokeri lebyi nga falela hikokwalaho ku va madokodela lama nga kona eswibedhlele swa mfumo va nga tekeli ntirho wa vona nhlokweni.

Vuvabyi bya gome byi tala ku vangiwa hikuva vanhu va tshama va vavisekile kumbe va pfilunganili laha ndzeni ka vona va nga va nga ri na munhu wo vulavula na yena kumbe va nga koti ku vulavula hi ku vaviseka ka vona kumbe ku va va nga titwi kahle kumbe loko va ri na swiphiqo va tshama na swona va nga swi humeseli handle.

Vatsoniwa va le tindhawini ta le makaya va khomiwa ngopfu hi nhlayiso wa rihanyo lowu nga nyawuriki hikuva va va va nga koti minkarhi ya ku tala ku fikelela nhlayiso wa rihanyo wa xiyimo xa le henhla kutani va khumbeka swinene minkarhini ya ku tala va xaniseka swinene hikokwalaho ka vuhlayisi bya rihanyo lebyi nga nyawuriki.

Vavanuna va karhata hi ku va va nga koti ku va va vulavula hi loko va ri na swiphiqo kumbe va vavisekile kutani va twa onge ku n'wa byalwa hi swona swi nga va pfunaka leswi hetelaka swi va endla va va swilovekelo swa byalwa.

Vatirhikuloni swi lava leswaku hi tirha hi matimba swi lava hi tirha ku tinyiketela na hi nkarhi ku va hi pfuna vanhu lava va taka la xibedhlele va lava ku pfuniwa hikuva vanhu va ku tala lava lava ku pfuniwa kambe a va kumi ku pfuneka hikuva vanhu va teka va wisa wisa vanhu va nga va tekeli nhlokweni va teka nkarhi wa vona kutani ni kombela tifoni tiqingho ta n'wina mi tiveka kule a ku khomiwi tiqingho hi nkarhi wa ntirho kombela naswona hi va hi tirha hi ku khomisana loko u nga ri na ntirho la u tirhaka ko tana u ta pfuna lava nga na vanhu va ku tala .

Minkarhini ya ku tala swi vanga hi ku va munhu a va a chava a nga swi tivi leswi nga languteleka ka yena tanihi mutswari naswona ku va a nga vanga na nkarhi wa ku va a a kuma ku pfuneka kumbe ku vulavula na vanhu lava nga swi dyondzela naswona minkarhini ya ku tala van'wani va twa va taleriwile kumbe va tikeriwa hi swaku hikuva vatswari.

Swakudya leswi akaka miri swi fana na swakudya swa xinkwa xinkwa lexi xi nga xinkwa xa ka xi nga ri xo basa xinkwa xa brown swi fana na xinkwa xa koroni matsavu swo fana na vuswa swo fana na nyama kambe ku nga ri nyama leyi nga na mafurha swinene hi swo fana nakambe na mihandzu.

Loko munhu a nwa maphilisi ya yena kahle ya HIV kota ku va miri wa yena wu va na rihanyo ra kahle minkarhini ya ku tala hikuva va tlhela va vona va va na miri ya kahle swi nga ha tikombi na ku hi vona lava vabyaka.

Tiko ra hina ri nga va tiko ra kahle loko tindhawu ta matikoxikaya ti va na titliliniki leti pfulaka minkarhi hinkwayo vanhu va nga kota ku kuma ku pfuneka hi xihatla va nga kota ku kuma ku pfuniwa nkarhi wun'wana wun'wanyani leswi endlaka leswaku ku vaviseka kumbe ku fa ka vanhu ku hunguteka hikuva va kota ku pfuneka etitliliniki.

Ku na swikombekiso swo hambanahambana leswi hi vonaka hi swona ku na van'wanyani vanhu va sunguta va sungula ku ka va nga ha lavi ku tshama xikarhi ka vanhu minkarhi yo tala va ti tumbeta van'wani va tshama va hlundzukile van'wanyana va tshama va miyerile van'wanyana va sungula ku endla onge va hlangana na tinhloko.

Ku na maphepha lama ma va ka ma kombisa leswaku dokodela loyi u dyondzile maphepha ya xikolo u na maphepha ya le ka ndzawulo ya rihanyo laha ya kombisaka leswaku wa tiveka eka ndzawulo loko swi leswi swi nga ri kona munhu waloye u va a nga ri nawini.

Ndzi nga va hlamusela leswaku rifu a hi nchumu lowu chavisaka eminkarhini ya ku tala Machangani va ri ku fa i ku etlela hi nga swi fananisa na ku va va etlela na ku ku va ku va ta va va ya ku wiseni hi leswi ndzi nga va kombisaka xiswona.

Hi ku vona ka mina ku va vanhu va tlhavile a swi va pfunanga hikuva na lava nga tlhavangiki va ha ri kona va hanya a va vabyi va na rihanyo leswi endlaka ndzi nga voni nkoka wa ku va munhu a tlhavile hikuva lava nga tlhavangiki na vo va hanyile a ku na lo wa nga fa.

Ndzi vona swi nga ri ku pfuneni ka nchumu ku va ri na nkunguhato wa mindyangu etliliniki ya le kusuhi hikuva minkarhini ya ku tala vantshwa a va swi landzeleli a va swi tekeli nhlokweni kutani swa ha kumeka leswaku na nhlayo ya le henhla ya vantshwa lava kumaka vana va nga ti yimiselanga van'wani va kuma vana va bava va vvonaa baleka hikuva a va nga ti yimiselanga hi swona.

Xo sungula a ndzi ta hlawula ku va loko hi endla swa masangu hi va hi karhi hi tisirhelela hi tihlayisa hi nga endli swa masangu hi nga tirhisanga swa ti sirhalela xa vumbirhi a ni ta langutisa mhaka ya ku ri yi fika kwini u vabye ku fika kwini kumbe u vabya ku fika kwini leswaku swi kota ku hi komba hikuva loko CDFour count ya yena yi nga tlakukanga swinene wa kota ku va a nga hanya ku fana na munhu wun'wana wun'wani na loko a teka maphilisi ya yena kahle.

Home based care i ndlela ya ku hlayisa kumbe ya ku va vaongori va vhakachela vanhu lava vabyaka vadyuhari na vatsoniwa emakaya ya vona naswona ni vona yi ri kahle swinene kumbe yi fanerile hikuva minkarhini ya ku tala vadyuhari a va koti ku fikelela tindhawu to fana na titliliniki ku va va kota ku pfuneka hi swa rihanyo ra vona na vatsoniwa va ku tala a va koti ku ti fambela a va koti ku ti fikela etitliliniki so kutani ku va va vhakacheriwa makaya ni vona ku ri mhaka ya kahle swinene.

Vanhu lavakulu va va va nga ha ri vanhu lava va nga na matimba ya ku va va ti tirhela kumbe vuswikoti bya ku va va ti tirhela va kota ku ti hanyisa kutani ndzi vona swi ri swa nkoka ku va mfumo wu kota ku va pfuna ku va va kota ku tihanyisa hikuva mikarhini ya ku tala va va va ri na vanhu va ku tala lava va va hlayisaka ku na vanhu vakutala lavakulu lava va hlayisaka vatukulu va vona va hlayisaka na vana va vona van'wanyani lava nga tirheki hi mali leyi mfumo hi wu va nyikaka yona.

Ndzi nga tiyisisa leswaku va tshama endhawini leyi yi va ka yi hlayisekile naswona ndzi tiyisisa leswaku va nyikiwa swakudya hi nkarhi na ku va va va va hloniphiwa na ku va va kota ku kuma leswi va swi lavaka mikarhi hinkwayo.

ndzi vona swi nga ri mhaka ya kahle hikuva minkarhini ya ku tala swi endla leswaku vanhu va hetelela va nga ha voni nkoka wa ku va va tirha naswona mali leyi va nyikiwaka yona ko va ku va ku ri mali leyi faneleka yi pfuna kutani munhu u faneke a ha pfuka a lavalava ntirho wa ku kota ku va a ti hanyisa leswi ni vonaka ku ri swona leswi mfumo a wu fanele wu endla swona i ku va wu nyiketa vanhu mitirho va tirha.

Ndzi vona mali ya social grant yi nga ringaneli yi nga ringananga hikuva swilo laha tikweni ra hina na ikhonomi leyi hi nga ka yona swilo swa durha naswona mali leyi vanhu va va ka va nyikiwa yona yi va yi nga ringananga ngopfungopfu loko ku ve hi vanhu lava fanele va hlayisa vana va va yisa xikolweni naswona vana va tlhela va dya yona hikuva vanhu va nga ri ku tirheni.

Ndzi vona titliliniki ta le matikoxikaya ti phakela vukorhokeri hi ndlela ya ka yi nga ri kahle hikuva minkarhini ya ku tala u kuma vatirhi va kayivela naswona loko va ri kona minkarhini ya ku tala a va tekeli ntirho wa vona enhlokweni leswi endlaka leswaku vanhu va nga kumi vukorhokeri hi ndlela leyi faneleke va ya mahlweni va xaniseka ku ri ku va na tona titliliniki.

Xa ku sungula mfumo wu fanele wu tiyisisa leswaku wu va wu wu dyondzisa vanhu kumbe vatirhi lava tirhaka etindhawini ta matikoxikaya hi mahanyelo lawa kumbe matirhelo ya kahle makhomelo ya kahle ya vanhu naswona va tlhela va tekela nhlokweni mitirho ya vona xin'wanyana va nga endla leswaku va tshama va karhi va va va va kambela tliliniki va kambela tindhawu ta mfumo hinkwato leswaku vanhu va tirha hindlela leyi nga fanela na ku ri ku na swilo hinkwaswo leswi lavekaka ku va vanhu va tirha ntirho wa vona hi ndlela leyi nga fanela.

Nkoka wa ti-mobile tliliniki hileswaku ti-mobile tliliniki ti kota ku fikelela vanhu lava nga le kule na titliliniki naswona ti kota ku va yisela empfuno wa swa wa swa rihanyo a kusuhi leswi endlaka ku va nga boheki ku va va famba mpfhuka wa ku leha ku va va kota ku pfuneka leswi mikarhi yin'wani swi endlaka ku van'wani va vona va nga ha lova va ri ndleleni hikuva va nga vi kule na titliliniki.

Ndzi vona swi ri swa nkoka leswaku vanhu va matikoxikaya va va na titliliniki ekusuhi hikuva mikarhini ya ku tala vanhu lava nga le matikoxikaya hi vona va hetelelaka va xaniseka swinene hi timhaka ta swa rihanyo ngopfungopfu loko va ri kule na titliliniki kutani swi na nkoka leswaku va va na titliniki kusuhi swi endla leswaku va kota ku hatla va pfuneka loko va ri na vuvabyi kumbe ku vaviseka.

Loko ndzi vona leswaku ambulense ya hlwela ndzi nga ha lava movha wa le kusuhi leswaku wu hi heleketa exibedhlele kumbe etliniki ya le kusuhi.

Mikarhi ya ku tala leswi endlaka leswaku va ya ti-emergency services va hlwela ku fika ku nga ha va mhaka ya ku va va ku va ri kule kumbe ku va ku ri na movha wun'we wa ha rhanga wu ya kun'wanyana sweswo swi endla leswaku va hlwela ku fika.

Ku nga ha va mhaka ya ku va va kombisiwa na ku endliwa leswaku va twisisa leswaku ku va munhu a ri na HIV na AIDS a hi xigwevo xa vutomi ku a nga ka a a nga vhela a fa a fanele a ti kambe a nga kota ku ya mahlweni a hanya ntsena a va a hanya maphilisi lama a lerisiwaka wona hi madokodela na ku va a tihlayisa a dya na leswi swi akaka miri.

Ndzi vona swi nga lulamanga ku va vatirhi va kayivela endhawini ya vutshunguri hikuva loko swi ta ka mhaka ya rihanyo ra mavabyi ri fanele ri tekeriwa nhlokweni leswi vulaka ku ku fanele ku va na vatirhi va ku tala leswaku vanhu na vona va kota ku pfuneka loko vatirhi va ri va ntsanana swi endla leswaku na ku va vanhu va lova swi va swi tele.

Xo sungula ndzi vona swi ri swa nkoka leswaku swibedhlele swi va na vatirhi lava eneleke xa vumbirhi swi na nkoka ku va swibedhlele swi va leswikulu leswaku ku va na tindhawu ta ku va vanhu va kota ku pfuneriwa ka tona hikuva mikarhi ya ku tala vanhu vatirhi va va va ri koho kambe ku va ku nga ri na tindhawu ta ku vanhu va kota ku pfuneriwa ka tona hikuva ku tele loko hi kota ku va na swibedhlele leswi nga swikulukumba va swi kotaka ku amukela vanhu va ku tala swi va pfuna na ku va swibedhlele na swona swi tala swi nga hunguta swinene hikuva van'wani va kota ku ya ka swin'wani swibedhlele.

Va nga tiyisisa leswaku swibedhlele swa vona swi na vatirhi lava nga enela va tiyisisa na leswaku swibedhlele swa vona swi na switirhisiwa hinkwaswo leswi lavekaka ku pfuna vanhu mikarhi yo tala vanhu va yima va yimisa na hi ku vatirhi a va kona va yimisa na hi ku a ku na tindhawu to fikela ka tona ku va va kota ku pfuneka.

Leswi endlaka leswaku swibedhlele swa mfumo swi tala ngopfu hileswaku vutshunguri vuongori i mahala a ku hakeriwi leswi swi endla ku ri wun'wana wun'wanyani wa amukeleka ku a nga ya eka swibedhlele swo ka swi nga ri swa mfumo ku laveka mali vanhu vo tala laha South Africa kumbe laha Afrika-Dzonga hi swisiwana a va na yona mali ya ku hakela swibedhlele.

Hi leswaku tindhawu ta ti-private healthcare kumbe swibedhlele swa vona kumbe tindhawu ta vona ti va tiri na switirhisiwa swa xiyimo xa le henhla naswona va kota ku hakela vatirhi va vona hi ndlela ya xiyimo xa le henhla na ku kuma madokodela lama ma nga ma xiyimo xa le henhla.

Vubihi vubihi lebyi nga kona eku yeni xibedhlele xa mfumo hileswaku minkarhini ya ku tala u kuma ku tele leswi endlaka ku u nga ha kuma ku pfuneka swi nga ha endleka u nga kumi ku pfuneka hi nkarhi naswona u kuma mikarhi yin'wanyani va ku mimirhi a yi kona hi vubihi bya ko kambe leswi swi nga swa kahle vunene bya kona hileswaku a wu hakeli nchumu.